U ya nga ha nḓivho yanga a thi to ḓivha nga ha mivhala minzhi ya miṅwenda na zwori mivhala minzhi ya miṅwenda i amba mini, zwine ndi nga to zwi pfesesa ndi zwauri vhathu vhanzhi vha to takalela mivhala yo fhambananaho zwi tshi ḓa kha miṅwenda.

Ee maidioma and tshithu tsha ndeme kha luambo lwa tshivenḓa a thusa kha u fhaṱa vhureili ha vhukuma na u guda u ḓa nḓila ya u ambedzana na u ṱuṱuwedza u elelwa nga nḓila ya vhuthihi, a na ngudo kha vhathu na kha vhana na kha vhathu vhahulwane.

Nḓila ine nda ḓivha nga yo u bika mashonzha, ndi u thoma nga u a vholomisa hezwi u tshi kho zwi vhona zwori o no vhila o no ono vhibva wa kona u a shela maṱamaṱisi kana nyala na miṋu, wa kona u a furaya wa shelela mapfura musi maḓi ono xelela.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwiḓivha ndi thophi, ndi delele, ndi mushidzhi ndi dovhi ndi zwidzimula hu na zwiṅwevho zwo dalaho. Zwine nda kona u zwi bika ndi delele, ndi tshidzimba, ndi dovhi, nga nḓila ine nda bika nga yo dovhi ndi tea u ḓivha zwa uri ndi to vha ndi na dzi nḓuhu dzi ne dzo dzo dzo safeyaho ende nda vha na miroho kana nda shumisa muhwabama, kha delele ndi to ḽi vholomisa nda shela zwithu zwoṱhe khathihi na cooking soda uri ḽi sa silinge vhathu mivhilini.

U ya nga ha nṋe kana nga muhumbulo wanga ndi vhona unga ndi zwa ndeme uri vha ne vha ye muḽani, ndi uri vha vha khou sumbedziwa nḓila ya uri u bva vhutukani u swika kha vhunna, na u fhiwa milayo nga uri milayo i ne ya fhiwa ngei muḽani vha nga si kone u i wana ngeno hayani, so ndi vhona zwi zwa ndeme uri vha yo sumbedziwa nḓila na kutshilele kwa vhanna ubva vhutukanani.

Dzi tshaka dza mirundu ine nda dzi ḓivha ndi hogo, ndi musevhetho, ndi tshisevhe sevhe, ndi domba. Ndi zwone zwine nda zwi ḓivha.

Nḓila i ne delele ḽi bikwa ngayo musi ḽi tshi kho ṱanganyisiwa na lubavhe, ndi uri u thathela lubavhe wa thathela na delele, wa zwi ṱanzwa zwa kuna wa kona u zwi vhea maḓini, wa shela kha bodo wa shela na cooking soda wa shela na dzi nyala na maṱamaṱisi uri zwi bikiwe khathihi, ndi yone nḓila ine nda i ḓivha ngayo wa dovha hezwi musi zwo no vhila kana maḓi ono xaxara wa twedza mapfura.

Musi ndi tshi bika tshidzimba maitele ane nda a tevhedza ndi uri ndi ndi sinḓa dzi nḓuhu u swikela dzi tshi vha luphuse nda ṱanzwa mavhele nda dovha nda ṱanzwa na pho na phonḓa nda dovha nda ṱanzwa na dzi nḓuhu, zwo ralo nda shela pani ni yanga nda ndi ita tshidzimba nga mulilo uri zwi sale muḓagasi nda shela mavhele, phonḓa, nḓuhu khathihi u swikela zwitshi vholoma. Zwi tshi nga zwikho yelo u vhibva, musi zwezwi zwi tsini na u vhibva nda ya nda shela dzi nḓuhu dze nda dzi dze nda dzi sinḓa uri dzi vhe dzi luphuse.

Nḓila ine nda i takalela ngayo u bika dovhi ndi musi ḽo ṱanganyisiwa na mahwaba, ndi takalela yeyo nḓila.

Hayi, i vha i songo tsireledzea nga uri hu vha hu ḓakani ende a wu ḓivhi uri afho ḓakani hu vha hu na zwi khokhonono zwifhio ende hu vha hu tshifhinga tsha dzi phepho lune vhana vha nga fariwa nga malwadze o fhambananaho, ende hu vha hu sina na mishonga kana na dokotela ane a nga vha lafha.

Ṅwana a tshi to bvo u bebiwa u fhedza tshikhala tsha miṅwedzi miraru a saathu bvela nnḓa kana u vhoniwa nga vhathu.

Zwi amba uri, vhana vha khou vhana vha vhatukana vha khou bva kha vhuimo ha u vha vhatukana vha sumbedziwa vhuimo na milayo ya u vha vhanna.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funa ndi thophi ndi dovhi, ngauri zwi nkhumbudza makhulu anga vhe vha vha vha tshi bikela zwone musi vho vha musi vhatshi kho ḓivha hone fhano shangoni.

Zwi ambaro zwi amba uri muthu u tea u zwiambara a ḓi tsireledza kha maṱo a vhaṅwe vhathu.

A huna na tshikolo na tshithihi tshine nda tshi ḓivha tshine tsho tendelwa u imisa mirundo khathihi na u ṱhogomela vharwa vhe murunduni.

Ndi nga muhanela nda mu anetshela kana nda mu sumbedza nḓila uri, ngauri vhaṅwe vho zwiambara a zwi ambiswa uri na iwe u tea u vha na lutamo nazwo nda ḓi muṱalutshedza na zwa uri muthu ha tei u ambara a siya mivhili nnḓa.

Zwine ndi nga mu ṱuṱuwedza ndi u to mu vhudza uri zwe a guda hankeyi a murunduni a zwi anetshelwi uri muthu a zwi anetshela muthu zwi a iḽa ngauri dzi khonani dzawe dzi vha dzi songo ya, ndi khwine a tutuwedze vhangane vhawe uri navho vhaye vha kone u wana zwe vha laiwa zwone.

Zwiambaro zwine nda zwiḓivha musi hu na mvelele ya mbingano kana zwiambaro zwa sialala zwine nda zwi ḓivha uri zwi ambariwa ndi miṅwe ndi miṅwenda, ndi yone ine nda ḓivha zwori i ambariwa ende zwi sumbedza u ṱangana ha miṱa nga tshi sialala kana nga luambo lwolwo lune vhathu vha vha khou ṱangana na ngazwo hu vha hu khou ṱanganisiwa miṱa.

Ndi zwipfa ndi ḓi pfa ndi wa vhuḓi kana ndi wa nṱha, ngauri ndi vha ndi khou ḓi sumbedza na uri nṋe nga zwa hashu ndi a zwi takalela a thina ṱhoni ngazwo kana thina ṱhoni khazwo.

Ee zwi vha zwi kha ḓivha vhu ndeme ngauri wa sa wa sa ḓivha zwa sialala kana wa sa ita zwiambaro zwa sialala zwi tshiya phanḓa u ḓo wana zwi si tsha wanala lune ndi zwa ndamo kha musalauno uri hezwo zwiambaro zwi vhe hone na hune huvhe na vhane vha ḓi ṱongisa ngazwo.

Malabi ane a takaleliwa kana phetheni ndi miṅwenda ya mivhala tswuku na miṅwenda ya mivhala dala na miṅwenda ya mivhala ya orange, ndi ene ine nda vhona vhuponi ha hashu kana hune ndabva hone i tshi takaleliwa, ndi vhona unga ndi yone mivhala ya vhuḓi ende ndi vhone mivhala yo ḓoweleaho.

Vhulungu vhu shuma u ita uri zwiambaro zwi nakesese nga mannḓa na u ita uri zwi vhonale nga ma vhala vhala o fhambanaho a vhulungu.

Zwiambaro zwine nda zwi ḓivha zwa zwo fhambananaho kana zwezwi zwa sialala ndi sheḓo, ndi miṅwenda, ndi zwone zwiambaro zwine nda zwi ḓivha zwi tshiya kha zwa sialala.

Zwiambaro zwanga zwa sialala ndo vha ndi sa zwiḓivhi zwori zwi na maambiwa kana hu na zwine zwa amba zwone nga vhufa hanga.

Zwiambaro zwa sialala zwi vhulungiwa nga u to vheiwa, na nga u to ṱalutshedza vha tevhelaho kana vhana vha ḓaho uri hezwi zwiambaro zwo imela mini ende hezwi zwi i ambariwa nga tshifhinga tshifhio na nga tshifhingaḓe.

Ee ndi nga ṱalutshedza ndi a humbula tshifhinga tshe hafha he nda vha ndi tshi dzula hone, he havha hu na zwithu zwa sialala ndavha ndo takala luṅwe uri na nṋevho ndi ḓo kona u ambara zwiambaro zwa nga zwa sialala nda kona u ya u pembela na vhaṅwe nga u ḓi wana wo ambara zwiambaro zwa sialala.

Yo ṱuṱuwedza vhathu u ita uri vha shandukela ku ambarele kwavho vha ḓi wane vha tshi vho ambara fesheni ine hano maḓuvha muṅwe na muṅwe a ambara yone.

Hune nda dzula hone vhaswa vha funa zwiambaro zwa musalauno u fhira zwiambaro zwa sialala, ngauri vhaswa vha zwino a vha to pfesesa zwiambaro zwa kale kana a vhato vha na ṱhalukanyo na nḓivho ngazwo.

Nḓila dzine zwiambaro zwa sialala zwa ṱanganyisa na zwiṱalela zwa musalauno, ndi zwa uri vhathu vha ambara zwiambaro zwa musalauno vha wana fhasi kana nṱha vha tshi kho zwi ṱanganyisa na zwiambaro zwa sialala.

Zwi ṱuṱuwedza fesheni ya ano maḓuvha nga uri vhaswa na vhathu vha musalauno vha vha tshi vho ṱoḓa u tevhela zwa vhathu vhane vha ḓivha Lea, zwa vha ṱuṱuwedza uri na vhone vha tevhelelei dzedzo dzi fesheni.

Ha nṋe ndi vhona zwi tshi to fanela ndi vhona zwi zwavhuḓi ngauri vhathu vha musalauno vha tovhelasana nga maanḓa na zwithu zwa dzi fesheni so ndi vhona zwi zwavhuḓi.

Ee vhathu vha ya rungisa zwiambaro zwa musalauno vha tshi khou itela zwi mima, vha tshi khou itela uri vhathu vha ṱangane muṅwe na muṅwe o ambara zwi mima zwo fanela zwiambaro zwa zwi mima zwo fanelaho.

Ndi ya uri kha waḓiropo yanga ho ḓalesa zwiambaro zwa musalauno zwa mvelele ndi zwone zwine a zwi ngo ḓalesaho.

Hayi a huna mutsiko kha uri muthu u tea u ambara zwiambaro zwa sialala kana ha tei a ambara.

Zwiambaro zwine zwa ambariwa minyanyani kha vhupo ha hashu zwi zwo fhambana, kanzhisa arali hu munyanya wa sialala hu ambariwa zwiambaro zwa sialala. Arali hu munyanya honoyu une ha vha hu khou to fhaṱutshedziwa vhathu vhathu vha ambara zwiambaro zwine zwavha zwo to dizainiwa.

Ndi zwiambaro zwo fhambananaho zwi yelana na uri hu kho itiwa munyanya u fhio, kanzhisa arali hu munyanya une wa sialala vhathu vha ambara zwiambaro zwa sialala. Hu munyanya honoyo une wavha u kho fhaṱutshedziwa une vhathu vhanzhisa vha u vhidza uri white wedding u wana vhathu vho ambara zwiambaro zwo to dizainiwaho.

Ndi zwiambaro zwi nonga marukhu na dzi hemmbe kana dzi sutu, ndi zwone zwine zwi a ita uri vhanna vha vhonale vha vhe na tshirunzi tshi no ṱhonifhea. Namusi vho ambara zwiambaro vha ḓi ambara na zwienda na mabannda.

Kanzhisa vhafumakadzi vha kale vho vha vha tshi ambara zwiambaro zwine a zwi bvisi mahaḓa kana zwine a zwi vhonadzi mahaḓa. U tshi wana vho ambara nga nḓila i ne wa vho zwi vhona zwori ha vha ndi mufumakadzi, zwa zwino zwithu zwo no shanduka vhaṅwe vha ambara zwiambaro zwine vha bvisa uri hu sale hu tshi khou vhonala maḓamu avho na dzi khana, vhaṅwe vha ambara zwiambaro zwine na nga komu havho ri a zwi vhona namusi ri khou tou tshimbila.

Muthu kana vhathu vhane vha tea u vha dzhia ndi vhomakhulu kana vho mmane kana vho malume. Ngauri ndi vhone vhane nda vhona hu vhone vhane vha vha tsini tsinisa na vhabebi vha hanevho vhanna vhana, u fhirisa vhathu vho no nga vho mazwale vhane vha u fhirisa vhathu vhane vha nga vhazwala vhane vha vha vha kule na kha vhabebi ka vhana.

Maitele ane a itea musi mufumakadzi o lovheliwa nga mufarisi wawe, ndi wa uri mufumakadzi u tea u dzula rimuni kana kamarani kana nnḓuni ine a vha a tshi kho dzula khayo ha tei u fara tshithu ngori u vhudziwa u pfi u khou lila.

Ndi vhona u nga zwine zwi nga muthusa ndi u vha na vhathu vhane vha nga mufha dzi thikhedzo na dzi phumudzo. Na u vha mu umbedza uri vha hone tsini na u kona u tshilisana nae lune u ḓo zwi pfa uri ha na vhuleme ha u sumbedza uri munna wawe ha tsheho fhano shangoni.

Zwine nṋe nda vhona u nga mufumakadzi o lovhelwaho nga munna a tea u zwi ita, ndi u vha a khou sokou shuma shuma nga uri ha nga wani tshifhinga tsha u kona u ṱovhowa munna wawe tsho fanelaho.

Ndi vhona unga ndi tshifhinga tsho no nga kha musi miṅwaha miraru kana mivhili, ngauri ndi vhona unga ho vhuḽa vhuṱungu he a ṱangana naho vhu vha vhu tshi kho ḓivha vhuleme kha ene, vhune a tea u thoma a dzhie tshifhinga nga ene muṋe a tshi khou fhola.

Ndi vhona unga mufumakadzi o lovheliwaho u tea u ambara zwiambaro zwitswu na dzi dugu, zwine zwa ḓo sumbedza uri ndi ene ane o lovheliwaho.

Ndi vhurereli ha u tenda kha Mudzimu ndi vhune ndi nga ṱuṱuwedza khaho, ngauri ndi hone hune nda ḓivha hone ngauri ndi ene Mudzimu we a si ka ḽi ṱaḓulu na ḽifhasi a si ka na riṋe fhano shangoni. A ḓi ri vhudza uri ri rende ene Yeso Khristo we a ḓa fhano shangoni ndi ene we a ḓa a fela zwivhi zwashu a tshi ita uri na riṋe vho ri tende kha Murena ri kone u ḓivha uri Murena u hone u a tshila.

Ndi mishumo ya u ṱanzwa phuḽeithi, ndi mishumo ya u koropa, ndi mishumo ya u swiela muṱani kana ya u swiela nga ngomu nḓuni na u rumiwa kana u tenda u rumiwa musi vha hulwane vha tshi u ruma.

Ee ndi to vhona unga hu na miṱa hu na mishumo ine yo to fanelwa u itiwaho nga vhafumakadzi. Zwi tshi nga u bika nazwo zwo fanela not uri vhanna a vha ngo tea u bika vha tea u bika mara ndi vhona unga zwo fanela vhafumakadzi na u swiela miṱa nnḓa ndi vhona zwo fanela vhafumakadzi.